Switsotswana leswi onhaka swibyariwa i switsotswana swa ku fana na swivungu swivungu leswi swi dyaku swibyariwa swi nga nghena na le endzeni ka swibyariwa va nga kuma mirhi ya ku dlaya switsotswana ekhemisi yo fana na vo NTk va nga u kuma mirhi ya ku xava ya ku dlaya switsotswana leswi.

Mintlhotlho leyi hlanganaka na tikhampani le ta ha ku pfuriwaka i mitlhontlho ya mali na ku hakela vatirhi hi ku ri khampani loko yi sungula yi va yi nga ri na mali business kumbe swin'wanyana van'wamabindzu loko va sungula ku la va xavisa swilo swa vona va va va nga ri na mali ende va fanekele va hakela vatirhi so mintlhlonthlo leyi va hlanganaka na yona i mhaka ya mali.

Masi lama humaka eka homu loko ma wa ha ku heta ku ma senga hi mona ma antswaka ngopfu ku tlula ka lama humaka exitolo hi ku ri loko u xava exitolo ma va ma fakiwe ndzeni ka thini kumbe bokisi a wu swi tivi ku ri endzeni ka thini kumbe bokisi va ri endlise ku yini mara lamaya ma ha kotaka ku sengiwa ma va ma ha ri fresh because hikuva ma vonile ku ri ma huma kwini.

Van'wamapurasi va dinga tipholisi ta ku fana na union va tlhela va dinga leswaku ri na ti safety ta vona loko va ri ku tirheni ku va na vanhu lava va chekaka ku nga va ku ri madokodela kumbe tinurse kumbe tiloyara loko va onhile va ya va tengeriwa ku fana na loko van'wamapurasi van'wanyana va onhile swin'wanyana ku fana ni ku tifemeni loko munhu a onhile u kota ku ya ku ya n'wi tengeke.

Ku fuwa tihuku swi olovile swinene hi ku ri tihuku ta swi kota ku tshikelela matandza laha u nga ta pfuna wena ku va xixevo eka wena u nga va u ma xavisa kumbe u ma dya as xixevo ka wena.

Loko u ri murimi u fanele u va na swikili swa ku kota ku ku byala ku hlayisa mbewu na ku cheleta swibyariwa kumbe ku hlayisa swibyariwa u swiveka ka ndhawu ya kahle leyinene.

Hikuva tihlampfi ti va ti ri na marhumbu kumbe swa le ndzeni ka tona loko u heta ku tikhoma a wu fanelangi u susa swa le ndzeni u ta susa swa le ndzeni ka karhi lowu u lavaka ku tidya hi wona so swi endliwa hi mhaka ya ku ri ku ri swi endleriwa ku ri ti nga vaviseki kumbe ku bola loko wo tiveka ehandle ta hatlisa ku bola.

Mimpfuno ya ku dya miroho leyi u byalaka exitandini xa wena kumbe emasin'wini ya wena i ku ri u nga yi dya hi laha hi lavaka hi kona u nga hetelela u yi khusa hi laha u lavaka ha kona ku ri u ta yi dya endzhaku ka nkarhi wa ku leha so leyi i dyaku a xitalo i xavaku exitolo a wu nge koti ku yi mukhusa u fanele loko u heta u xava u yi dya hi ku ri wa swi tiva ku u yi xave hi mali.

I ku ri ku byala swi swibyalana swa ku fana na malamula kumbe swin'wana na swin'wana leswi nga swo nyanganya ndhavuko wi ri u nga chela swa ku fana na ma chukele loko u cheleta ku ri swiharhi swi byariwa kumbe mihandzu liya yi nga ta tswariwa lahayani yi huma kha yi nyanganyi. vv

Hikuva se ndzi tirha vusiku hinkwabyo leswi ku nga night-shift hi xilungu ndzi nga vulavula na yena ku ri a ndzi tlakusela muholo lowu a ni wu hola nkarhi luwa a na ha tirha na nhlekani hikuva ku tirha navusiku a ndzi fanelangi ndlela ndzi fanekele ndzi gada swilo swa le mapurasini.

Swi sasekile ende swi hlayisa mali swinene hikuva loko u byarile swilo swa ku fana na matamatisi tinyala u nga tlhela u swi kota ku xavisa u xavisela van'wanyana ku ri u endla mali yin'wanyana.

Swi na ntshikelelo wa ku ri a va ha koti ku xava mbewu leyi va yi va yi lavaka hi nkarhi wolowo kumbe ku xava mbewu ya ku tala swa va tshikelela swinene so vona mina ni nga va tsundzuxa ku ri a va loko va byala swi swa swibyariwa a va ti hlayiseli mbewu.

Mimpfuno ya kona hikuva emadorobeni a ku na ndhawu kumbe mapurasi ya ku tala emakaya ku na tindhawu ta ku fana na le masin'wini laha va kotaka ku ya rima va byala.

Ndlela leyi endliwaka hi va n'wamatlhavatlhavana lava sukaka eswitandini swa vona va ya hlota no hlota swihadyani swa ku fana ni n'wampfundla timhangele loko swi kha swi dya emasin'wini ya vona.

Ku tsundzuxa vakokwani lava va nga bebula vatswari va hina hi ku va va rhandza swifuwo swa ku fana na timbuti na tinyimpfu na ku endla tinjhovo madzovo ya kona loko se hi ti dlayile na swighubu.

Emapurasini ti ti tshamisa mali yaku tala hikuva wa kota ku u xavisa huku yi karhi yi hanya u nga xavisa matandza ya yona u nga xavisa ti ri titsongo swi ta ku nghena tinghenisa mali swinene.

Vantshwa a va sukeli ku famba va dzaha swidzidziharisi no yiva swa vanhu va tinghenisa ka swa vurimi ku ri va ta kota ku kuma ntshovelo wa kahle u nga ha na u tirimela u ti byalela mavele u rima u tibyalela matamatisi ti carrots u teka uber u famba u xavisa u ta kota ku kuma mali ya ku xava xinkwa na ku ti hanyisa na vatswari va wena

Swiphiqo leswi va hlanganaka na swona loko va ri ku tshoveleni navusiku i ku ri emasin'wini ku na swihadyani swa ku fana na tinyoka tinsikumbele na swin'wanyana swa swa ku ka swi nga tolovelekangi ku hanya leswi swi nga na vuxungu swi nga ta tshuka swi va limazini kumbe ku va godya.

Nguluve a hi xilo lexi nga xi nga olova ku xifuwa hikuva nguluve yi tshama yi ri ku dyeni u fanekele u tshama u kha u yi feeder nguluve loko yi bebula vana u fanekele u va u ri kusuhani na yona ku ri u ta kota ku yi nyiketa swakudya loko wo ka u nga nyiketi swakudya ya swi kota ku dlaya xingulubyana xin'we lexi va ka yi xi bebuleni yi dya nguluve a yi tolovelekanga eswitandini ku ri ya nuhwisa ka ndhawu leyi u nga ta va u yi mfuwe kona.

Leswinene i ku ri swi ta kotekala ku senga tihomu ta ku tala hi siku rin'we swa ku biha i ku ri michini leyi mi nga senga hi yona swa endleka yi vavisa tihomu kumbe tihomu swi ti tikela ku amukela ku sengiwa hi michini.

A ndzi ta kombela leswaku ri if i ta mi ta xota hi xitoko mi hi byela ka ha ri na nkarhi hikuva sweswi mina a ni nga ti yimiselanga ku ta entirhweni.

Hikuva ka tithekinoloji ku tirha ngopfu switirhisiwa leswi switirhaku ku ri munhu wun'we vanhu a va ha koti kuma mitirho ya ku tirha hi mavoko hikuva thekinoloji yi create-le swilo yi swi endla swi va swa xiyimo xa le henhla ku fana na loko ku tsema tihunyi va tirhisa ti homelight laha a hi ta tirhisa mabanga hi tsema nkarhi wa ku leha hi ta kota ku kuma mali se homelight u tsema u ri wun'we kan'we naswona.

Swi na nkoka swinene hikuva va ta dyondza swa mapurasi na vurimi va ha ri vatsongo leswaku ri na loko vakulini va nga tshuki va swi rivalile kumbe ku swi papalata va ya endla swo homboloka.

Swa ha hlayisekile swinene hikuva loko u ya u ya rhwala mimirhi leya yi nga kurisa vakokwana wa hina yi va tshungula va hanya malembe ma ku tala na hina sweswiwani swa kotakala ku ri hi tshunguriwa hi yona yi ta kota ku yi hanyisa malembe ya ku leha ma ku tala.

Hi loko ku ri na ximumu loko ku ri na ximumu dyambu ro kota ku tlhava ku tsha ku hetelela ku na mpfula hi nkarhi wolowo swi swi swibyariwa kumbe ti veggie leti hi nga ta va yi tibyarile kumbe swimilana swi kota ku kuma ti protein swi kota ku ngopfu ku kula.

A swi a swi kahle hikuva emapurasini ku nga va na swigevenga leswi nga ta ya hi site ra ku lava ku ya eku yiveni loko swo fika swi va kuma va ri ku tirheni swi nga ha no swi va hlasela kumbe swi va dlaya.

Loko va ri ti nga ri ku tirheni emapurasini ku fanekele ku va na ti safety boots ti hand gloves ma hotspot ya ku tirha hi wona tiyindlu ta ku etlela ka tona laha ku nga na swo swakudya leswi nga fanela leswi nga helela.

Byi vuyerisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga hikuva ku na tikhampani leti to fana na vo Zz leti ti xavisaku matamatisi ta swi kota leswaku ri ti xavisa matamatisi ematikweni ma le handle hi le tlhelo Zz yi na vatirhi va ku tala swinene lava yi va support-ku va nyiketa mali va tlhela va hanya na mindyangu ya vona.

Va na nsirhelelo vatirhi ku va hlayisekile va gadiwini ngopfu ku va pfumala vuhlayiseki hi mhaka ya switsotswana or swiharhi swo fana na na na ti na tindlopfu tinghala tinyoka na swin'wana leswi dyaka vanhu.

Ni nga titwa ni ri wa na khombo lerikulu swinene hikuva a ni nga swi hleketeleli leswaku ri ni nga hlangana na swilo swa muxaka lowu mara hi ku ya hi vutivi bya va wa byo geography va kota ku ku byela ku ri lembe leri ku ta va na dyandza.

Swi fanerile ku va kuma mali ya ku ngetela hikuva loko u tirha vusiku ku va ku ri overtime a wu koti ku tlela a wu wisi.

Ku teka nyama ya wena u yi faka munyu u heta ku yi faka munyu u yi venga leswaku yi va switsongo yi va swilayi layi ku ri tinhongani ti nga koti ku pfumelana ti faka swivungu u teka na vinegar u yi chela ku ri tinhonga leti nga koti ku yi khandziya hi ku yi ta va yi dzunga u heta u yi teka u nga yi neka emigiveni u nga yi neka ehenhla ka yindlu u nga yi neka laha u lavaka hakona.

Pfumela hikuva loko ku ri na vurimi kumbe ku ri na swakudya swa ku fana na mavele exitolo migayo ya eku chipeni hikuva a va nge koti ku ya xava mavele mugayo eswitolo va ri na mavele va ta gayisa lava nga ta endla mugayo va heta va sweka.

Miroho ya tin'hwembe miroho ya tin'hwembe ya kumeka laha tikweni ra ka hina laha mi tshamaka kona va le kusuhi na va le kule tanani mi ta xava miroho ya tin'hwembe leyi yi xavekaku hi ntsengo wa le hansi swinene miroho ya tin'hwembe matsavu ma kahle swinene.

Loko a ni ri na ntanga endzhaka yindlu ya mina a ni ta byala swakudya swa ku fana na matsavu mihandzu leyi a ni ta kota ku xavisela na vanhu ve le kusuhani ku ri ni kota ku kuma mali.

Van'wamapurasi va fanekele va byala swakudya kumbe matsavu kumbe swibyariwa leswi swi nga na ntikelo swakudya leswi swi nga saseka swi tlhela swi basa swakudya swa fresh leswi swi nga ta fika swi nyanyula va vanhu va matiko ya le handle.

Tindlela tin'wanyani leti tirhiwaku leswaku van'wamapurasi va sirhelela vukhamba i tindlela ta ku fana na ku fuwa swiharhi swa ku fana na timbyana kumbe va vekela gezi leri fambaku na darata ku ri loko makhamba ma nghena ma nga koti ku fikelela e phakathi.

Swakudya swa omisiwa swi endleliwa leswaku ri va ta kota ku swi dya loko se nkarhi wu ta va wu hundzini ku na swakudya swa ku fana na miroho miroho leyi omisiweke yi endliwaku va yi dya loko se nkarhi wa wu ta va wu hundzini kumbe loko ku ri nkarhi wa miroho yeleyo wu .

Ku hambana ka xisin'wana xa le makaya xisin'wana xa le makaya a wu koti ku byala swilo swa wena hinkwaswo kambe eka nsimu le ya le kule kumbe ya le mananga u kota ku byala swilo swa ku tala u nga byala mavele u nga byala tindluwa u nga byala swilo swa ku tala swa le ntangeni wa le nhoveni.

Swikwavava swa pfuna swinene loko u lava ku byala swikwavava u va u tekile goza ra swinene hi nkarhi wa mikhuhlwani wa nga kota ku swi tseleka u nwa mati ma kona laha swi nga ta kota ku horisa mukhuhlwani wolowo swikwavava swi kahle eka munhu swinene.

U nga navetisa bindzu ra wena eka tipulatifomo kumbe ti-social media laha u nga ta fika u fakela xithombe xa bindzu ra wena u hlamusela hi bindzu ra wena u nga navetisa bindzu ra wena hi ku ya eka xiyenge xa swiyenge swa swa ku haxa mahungu swa ku fana na ti-radio u ya u ya navetisa bindzu ra wena kona laha munhu un'wana na un'wana a nga ta kota ku ku yingisela.

Yi tala ku humelela etindhawini leti ku kalaka mati vanhu lava byalaku elawini va endlela leswaku swimilani swa vona swi khoma hi ku hatlisa hikuva va ta va va kha va ya va ya cheletela mati ku ri swimilani swi kota ku kuma timitsu kahle.

Swivangelo i ku ri eka manguva lawa ku na switsotswani swa ku fana na swivungu leswi swi dyaku swibyariwa swa van'wamapurasi hikokwalaho ka ku van'wamapurasi va teka va teka xikongomelo xa ku ri va landza swi mimirhi kumbe va landza tikhemikhali ekhemisi ku ri ti ta dlaya switsotswana leswi.

I ku va van'wamapurasi va ti kumela kumbe va ti tholela varindzi kumbe vanhu lava va nga ta tlhogomela swibyariwa swa vona hikuva ka migingiriko yin'wanyani ku dingeka maphorisa kumbe ku laveka maphorisa lawa ya nga ta kota ku va rindzela swibyariwa swa vona.

Hikuva vaaki va ta kota ku tsutsumela ku ta xava swibyariwa swa vona matsavu ya ku fana na matamatisi tinyala ti-green pepper hikuva ti green pepper na tinyala na matamatisi i swilo leswi swi tirhisiwaku ngopfu hi vaaki emindyangwini ya vona.

U fanekele u endla leswaku ri nkarhi un'wani na un'wanyani u tlhogomela swimilana swa wena loko ku ku ri na dyambu u meka sure leswaku ri swimilana swa wena i naswona kusuhani na wena na loko ku na mpfula u meka sure ku swimilani swa wena wa swi cheleta hi nkarhi u endla timfanelo ta leswi swi lavekaku hi nkarhi.

Van'wamapurasi va durheliwa hi tikhemikhali kumbe swin'wanyani swa switirhisiwa swa le mapurasini va nga ha no va kuma mimirhi yin'wanyani ya xintu ku nga va ku ri mimirhi ya le swibayeni swa tihomu ku nga va ku ri mimirhi ya swin'wanyani va nga ta swi kuma emasin'wini.

lavatsongo va nga nghenelela eku xavisa swibyariwa swa vona ematikweni mambe hi ku va va xavisa swilo leswi swi sasekeke kumbe ku va xavisa swilo leswi swi baseke na swilo leswi navetaku vanhu hinkwavo.

Swakudya swa ku aka miri u nga ta swi dya nampundzu i swakudya swa ku fana na lamula banana tswere apula hi swona swakudya swa ku aka miri u nga ta swi dya nampundzu.

U fanekele u landzelela milawu ya ku fana na ku va nsimu ya wena yi ri basile nsimu ya wena yi ri na manyoro u nga ha no u teka barha u ya teka tluva exivaleni u ya u ya endla manyoro u u meka sure leswaku ri nsimu ya wena a yi na swigondo.

Ti pfuna van'wamapurasi hikuva van'wamapurasi va ku tala loko va tirhisa tikhemikhali switsotswani swa vona swi kula kahle hi vukheta swi nga vi na ku kangiwanyiseka hi swin'wanyani hikuva switsotswani loko swo ze swi nghenelela swi ka swa vurimi switsotswana a swi swimilani a swi koti ku kula kahle.

Swi va khumba hi ku ri a va ha koti ku endla mapurasi ya vona kumbe ku endla vurimi bya vona hi nkarhi hikuva misava yi va yi hungutiwile hikokwalaho van'wamapurasi va tsandzeka ku fikelela laha va lavaka kona kumbe va tsandzekela ku tshikelela ka vamabindzu ya vona.

Eka n'wina van'wamapurasi hi kombela leswaku mi tirhisa tikhemikhali ti nga ri tingani hikuva sweswi ku na switsotswani kumbe nkarhi wa switsotswana leswi swi nga ta dya swimilana swa n'wina loko mo tirhisa tikhemikhali switsotswana swa n'wina swi ta kula kahle swinene swi ta kula leswaku ri swi nga dyiwi hi switsotswana.

Va fanele va langutisa leswaku ri misava leyi a va yi tekini va yi tekele vanhu va njhani misava leyi a va yi tekini a yi nonile ku fika kwini hikokwalaho ka ku mfumo sweswiwani wo rilisa vanhu lava nga tekeliwa misava ya ku nona hi mali leyi va yi vitanaka mali ya marhumbi.

Homu yi dlayiwa loko ku ri na mintirho ya ku fana na ku nga va ku ri ku phahla ku nga va ku ri nkosi kumbe ku nga va ku ri ntlangu vutihlamuleri i i bya n'winyi loyi a yi xaveke a endlela nkhuvo walowo a hi swa mani na mani ku tihlamulela.

I ku ri tikhemikhali tin'wanyani ta onha mbangu swinene tikhemikhali tin'wanyani ti onha mbangu hikuva ti kha ti nuha loko va ti haxini eka ndhawu ya vurimi kumbe la ku nga na swimilani swimilani swi sala swi ri kahle mara mbangu wu sala wu onhakile hi ku nuha a wu nge koti ku hundza kusuhana laha ku nga haxiwa tikhemikhali.

Swirhapa swa swa vaaki swi va pfuna leswaku ri vanhu va le madorobeni loko va xava swilo eswitolo va chipeliwa hikokwalaho ka ku ri eswitolo ku va ku kha ku nga xavisiwi swilo leswi vanhu va le vanhu va le kusuhani va va va ku loko va swibyarini swi endla leswaku ri etixopeni swilo swi chipa.

Ti-GMO ti nga hunguta swakudya ku tlangisiwa ka swakudya hi loko va tshuka va tirhise swi swibyariwa hi ndlela leyinene.

Swi na nkoka swinene hikuva van'wamapurasi hi xitalo va tshama va ri na mati i kuma ku ri vanhu lava nga le kusuhi na van'wamapurasi a va na mati ende van'wamapurasi va na madamu ekusuhi, so swa fanela leswaku ri va avelana mati.

Eka munhu loyi a sungulaka byala u nga rivali ku ri u fanekele u faka manyoro u nga rivali ku u fanekele u cheleta swimilana swa wena hi nkarhi.

Eka n'wina vaakatiko kumbe vanhu lava nga le kusuhi na purasi ra mina ni lava ku mi tivisa hi tidiriva leti endlaka vhinyo ku ri tidiriva ta mina leti endlaka vhinyo leyi mi yi nwaku i tidiriva leti ti nga na mati lamo nandzika swinene i tidiriva leti ti nga kamberiwa hi tidiriva leti ti nga lo byariwa hi mina epurasini ra mina.

Swakudya leswi nga le mathinini swi pimeliwa nkarhi ku ri swi tshama kona hikuva loko swo hundzisa nkarhi lowu va nga ta va va swi pimelini loko u ya swi dya swi nga ku vavisa a swi fanelanga swi hundza malembe mambirhi swa ha ri kona ethinini.

Swi ti komba ingaku a va holi mali ya ku tala kumbe a va fikeleli ka leswi va swi lavaku hikuva van'wamapurasi va ku tala a va na swona swipandzamananga ku kombisa ku ri a va fikeleli ka leswi va swi lavaka.

Fanekele u va na vuswikoti kumbe swilo leswi u lavaka ku swi yisa exitolo swilo leswi ku va ku ri swilo leswi swi langusekaka hi ndlela leyinene ku ri swi ta kota ku fakiwa hambi swi nga ri na nkoka kumbe ku tekeriwa ehansi.

Va kuma eswitandini kumbe lomu a makaya a nga rhandzi vanhu lava va kombisaka ku yiva kumbe vanhu lava va dzahaka swilo hikuva va nga ha no va n'wi yivela swilo swa yena loko a teke vanhu lava vo ka va nga tshembekangiki.

Hikuva a wu swi tivi leswaku ri loko swakudya swi ta ku helela u ta swi kuma kwini swin'wanyana hikokwalaho ka ku vanhu va xava swigwitsirisi kumbe ti-fridge ku ri va veka xixevo hikuva a hi swi tivi leswaku ri loko switolo swo tshuka swi tshwile hi ta dya yini.

Eka n'wina mi nga ta va mi kha mi tirhisana na mina eka ku ku tirhisa ku endla masi lawa ndzi kombela leswaku ri loko u nghena nampundzu u va u basile loko u senga homu masi u fanekele u va u basile ku tiyisisa leswaku ri masi ma hina ma va ma sasekile ma tlhela ma basa na mona ma nga ngheneriwi hi switsongwatsongwana.

Lexi ni nga ta xi langutisa i ku ri mbewu ya mina a yi dyiwanga hi swidongodi kumbe hi swin'wanyani ke leswi swi nga ta cause ku ri loko ni byalini swi ta mila ke hikuva timbewu tin'wanyani u nga ha no i byala ti dyiwa hi swilo ti dyiwile hi swilo a yi nge mili.

I ku ri van'wamapurasi va ku tala lava nga kona emugangeni wa ka hina va pimelana tihekitara exikimini laha munhu a rimaku a nga hundzi magoza yo ringana khume loko u loko u rima u hundza khume u fanekele u humesa mali yo karhi.

hikuva khale ka khaleni a ku rimiwa hi tihomu na tidonki swi cincile eka nkarhi wa sweswiwani tihomu a ta ha rimi ku rima tidonki ntsena ende ku ve tihomu ti na magoza ku tlula tidonki.

Swi va swi durha u nga swi xava hi ku swi layby u hakela mali hi swintsongontsongo kumbe u twanana na na na na na xopo yeleyo ku ri u ta teka swilo sweswo hi khadi ra xikweleti u ta hakela eka ndzhaku.

Vurimi bya vakokwani bya ha fanele ku tekeriwa enhlokweni hikuva vakokwana khale a va rima va va tshovela swakudya leswinene ku nga ri na vutivi bya le ekholeji kumbe yunivhesiti swa ha fanerile ku ri byi tekeriwa enhlokweni na namuntlha na sweswi.

Swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona loko nguva ya ku rima yi fika i ku va a hi swi tivi leswaku ri mpfula yi ta va kona loko hi ta va hi rimile kumbe a yi nge vi kona na hi swona swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona loko ku fika nkarhi wa xirimi.

Hikuva vubihi bya kona loko u ya yi pfula loko yi ta va yi hundzeriwile kumbe loko yi ta va hi expire-ini a wu nge u ta yi dya yi nga ku humesa swilo emirini wa wena kumbe kumbe mindzilo exikandzeni xa wena.

Leswi van'wamapurasi va swi endlaka i ku va van'wamapurasi vo tala a va koti ku hlayisa milawu leyi a yi tirhisiwa hi vakokwana khale, van'wamapurasi va nghena laha ku nga na swifuwo swo fana na tihuku va nghenisa munhu un'wana na un'wanyana laha swi nga fanelangiki.

Ndzi landzelela maxelo khalendara a na ha yi landzeleli ngopfu hikuva mpfula masiku lama hi yona nkarhi wihi na wihi i nga swi langutelangi mpfula yi nga ha no yina kumbe yi nga ni ndzi landzelela maxelo.

Milawu leyi faneleke u yi landzelela loko u lava ta vona ku ri swakudya swa vona swi hlayisekile i ku cheka leswaku ri swakudya sweswo swi expire rini kumbe swi bola rini u nga se swi xava loko swa ha ri switolo.

U kota ku tshama efiriijini hikokwalaho ka ku na fridge ku ri ku ta tshama swakudya leswi swi titimelaka swa swakudya swa ku fana na swixevo swo fana na ti-braai pack kumbe nyama ya homu ya ku tshuka hikuva loko wo yi veka ehandle yi nga ha no yi bola.

Loko a vonile leswaku ri ku ta va na mpfula leyi nga tala swinene varimi va nga no teka madiromo kumbe swin'wanyana va veka ehandle ku ri loko mpfula yi na mati ma kota ku tshama ma hlayiseka va ta kota ku ma tirhisa in future.

I ku tiyisisa leswaku xo famba xa vona xi kahle ende xi pfariwile leswaku ri a ku nge vi na manghozi kumbe tinsulavoya leti ti nga ta va hijack kumbe ku va khoma nkunzi loko va ri ku vuyiseni ka swa ka ka matsavu ya vona exitolo kumbe etimakete.

Xitirhisiwa xo sungula xa ku tirha ku tshovela u nga tirhisa mavoko ya wena n'winyi ku ri u tshovela swilo leswi u swi tivaku ku ri swi nge tshuki swi vavisekile kumbe swi ku vavisini, u nga tirhisa na michini ya ku fana na materetere loko u kha u tshovela u chela eka eka wona.

Hikuva swibyariwa swa swa koteka swa kumeka leswaku ri u kuma ku ri epurasini ku byariwe swilo swinharhu swa ku hambana hikokwalaho ka ku ku va na na swibyariwa swi hambanahambanile u kuma ku epurasini rin'we ku byariwe tinxaka tinharhu ta ta ta ta swimilana.

Laha tikweni ra Afrika-Dzonga hi na mapurasi ya ku fana na vo ZZ two i mapurasi lama ma kotaku ku humesa swakudya swi ya ematikweni man'wanyana, tanihi ku hi van'wamapurasi hi nga swi kota leswaku ri ku va na hi nga swi kota ku ri hi va na swin'wanyana leswi hi kota leswi swi ta ku hi le matikweni ma le handle hi swi byala la South Africa ku hi nga ha swi landzi ematikweni ya le handle hi va hi ri naswona hina vinyi.

Ni vona ku nga ri vutlhari hikuva va ta kota ku rima swilo ku tlula if if a wu endla business ku xavisa a va nge heti va xava ka wena hikuva va ta va va ku tekele switirhisiwa swa wena.